Ku nga va na ku cinca ka hinkwaswo naswona kambe loko nkarhi wu kha wu ya ku ta va na ku a.

Swo hlwela hikuva swi va swi kha swo famba ematini naswona swi va swi kha ku komba hi ku nonoha ematini.

Ku nga endliwa leswaku ku akiwa mapatu man'wana ma kha ma ya ka ndlela yaleyo ma kha ma ya endhawu yin'we.

Ku antswisa ku olovisa swiyimo leswaku ku nga vi na makhombo emapatwini ivi ku vaviseka swilo leswi va swi fanekele swi yisiwa ndhawu yo karhi.

Swipfuno swa kona hikuva swilo swi fika swa ha hlayisekile naswona a ku vi na khombo ku biha ka swona i ku va swilo swi fika nkarhi se wu fambile naswona swi fika nkarhi se wu fambile.

Yi pfuna hikuva hi hatla hi fika laha hi yaka kona naswona hi va ha hlayisekile.

Yi pfuna hikuva mali liya yi ya yi ya wela eka mali ya text ya tax laha yi pfunaka hi ku helela vatswari mali ya mudende ya vana.

I fanekele ku famba a lava vakhandziyi lava va tsakelaka ku khandziya thekisi naswona a endle leswaku thekisi ra yena loko a chayela va ta va va hlayisekile.

Swi va khumba hikuva masiku lama mathekisi ma durha naswona ku hakeriwa mali yo ya ku tala.

Thekinoloji leyi leyi tirhisiwaka masiku lama i ku vanhu va xava swi tilori ta vona leswaku va kota ku rhwala tinhundzu ta vona.

Ndzi fanekele ndzi tikhoma naswona hleketa ku hlonipha mindhavuko ya vona.

Ku ti famba na mijeko ku komba leswaku ti rhwala hile swilo swo ka swi nga hlayisekanga naswona munhu loyi a ta ka ha le ndzhaku i faneleke a ti vonela.

I ku endla leswaku vanhu va fika laha va yaka kona hi nkarhi naswona va fika va hlayisekile.

A nga endla leswaku swimilana swi va swi ri hi ndlela ya ku katsa naswona a ku na laha ku kalaka vulawuri.

Se leswaku xana laha fambaka mi famba kona ku va ku ri na vuhlayiseki xana naswona a ku na laha fambaka mi phazamiseka kona ku va na lava va vaviseka vavisekaka xana.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku leswi va swi onhaka i swa vona a hi swa mfumo naswona lava va nga ta sala va kha va rila hi mhaka leyi a hi mfumo hi vona.

Ndzi nga lava loyi a tivaka ndhawu leyi leswaku a ndzi komba kumbe a ndzi byela kumbe ndzi endla vulavisisi hi yona ndhawu leyi.

avuxeni laha ndzi nga kona ndzi le ekhombyeni swinene nakona a ndzi tshembi leswaku ndzi ta kota ku fika eka nhlangano wa hina naswona ndzi nga rhandza ku khensa loko mo ndzi yimela kumbe ku ndzi lehisela mbilu.

E-e ndzi vona swi nga ri kona hikuva loko va onha swilo leswi va xa mundzuku xa kona va lava wona mfumo lowu u ya swilunghisa leswi va nga swi onha.

I bazi leyi nga na vutshamo bya kahle naswona yi va yi ri ka xiyimo xa le henhla laha ku tshamaka u tiphina ku ya fika laha yi yaka kona.

Ndzi ntokoto lowo biha laha hi nga ti kuma hi vile ku va eka nghozi epatwini ra R36 laha ku nga tlumbana timovha.

Hikuva va hleketa leswaku va va tekela tikhasimende ta vona naswona va nge he endli mali ku fana na nkarhi lowu a ku ri hava ti uber.

A ndzi ta ya eDurban hikuva ndzi lava ku vona lwandle naswona ndzi nga tsakela ku ri vona.

Ku hambana ka kona i ku va gautrain hi liya ya xikhale naswona leswin'wana hi leswi swa sweswi.

Loko u ri edorobeni u fanekele ku khoma swilo swa wena hi vukheta naswona u nga u nga pfuki u vulavula na vanhu lava u nga va tiveki.

Ndzi tsakela ku miyela hikuva a ndzi lavi ku n'wi disturb a karhi a karhi a chayela thekisi.

Leswi swi leswi swi endlaka timhangu ta mabazi emaghondzweni i ku va timovha kumbe bazi ri va ri lahlekeriwile hi ntsengho wa rona wa mavhilwa.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ku vile na xihoxo nyana xa nkarhi naswona laha bazi ri nga biwa hi nkarhi ku fika exitichini.

U fanekele u endla vulavisisi hi ndhawu liya naswona u vona na leswi swi humelelaka na mahanyelo ya ka kona naswona u u lavisisa vuhlayiseki bya kona.

Ku nga va bazi ra kumbe movha.

Ndzi nga endla leswaku ku va na mabazi lama humaka hi vutalo siku ra kona kumbe masiku hinkwawo.

Ndzi nga endla leswaku ndzi vona swiharhi hinkwaswo naswona ndza tsaka ndzi teka swinepe hinkwako hinkwako.

Leswaku va ta vona leswi humelelaka naswona va kota ku dyondza swin'wana eka lokixi ra kona.

Ndzi vona swi nga bohi leswaku va va yehliseriwa nxavo wa vona wa swakudya hikuva hi laha ikhonomi yi nga ta va na na tinkingha kona loko swi ta ka mhaka ya timali.

Leswaku a ta kota ku ya ka tiko rin'wana ku laveka leswaku a ya eka Home Affairs a ya endla passport naswona ku laveka na maphepha ya movha ya yena leswaku a ta kota ku yi tirhisa ku ya eka tiko rin'wana.

A ndzi ta ya laha ku nga na Police Station leswaku ndzi ta kota ku pfuneka kumbe ndzi tirhisa foyini ya mina ku vona leswaku ndzi le kwini leswaku ndzi ta ya laha ndzi nga ta va ndzi laveka kona.

Leswi vangaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i mhaka leswaku vanhu masiku lama va ti byerile ku tirhisa mabazi naswona va va va tele.

Yi olovisa leswaku i nga fiki i dya nkarhi wa wena wa ha xava thikithi ra wena ra bazi laha i nga ta siyiwa hi bazi ra wena wa ha xava thikithi.

Va nga endla leswaku mindzwalo ya vona loko va fane va famba va va va langutela leswaku xana yi khandziyile ebazini naswona leyi yi le ya nkoka va yi khomile xana.

Bolt i xikhandziyi lexi i xi i xi request-aka hi foni naswona xi ta ka laha i nga kona swi pfuna vanhu hikuva vanhu vo tala va request-a va ri ekule naswona va va va bile hi nkarhi laha yi fikaka na hi matakuxa.

Swi cince hikuva tindhawu to tala ti ve ti ti va na switichi swa petirolo laha va nga kota ku ya vanhu vo tala va kota ku ya mahlweni na riendzo ra vona.

A ndzi ta foyinela maphorisa leswaku va ta pfuna hikuva loko ko endleka swin'wana ku nga va na khombo lerikulu ngopfu.

Ina a ndzi ta va pfuna hikuva va dyuharile naswona a va koti ku twisisa leswaku ku endleka yini laha a ku ta va ku kha ku dyeka na nkarhi laha bazi a ri ta hi siya.

A ndzi ta endla leswaku ku nga vi na laha hi yimaka kona naswona hi ya mahlweni na riyendzo ra hina hikuva ku nga va na khombo leri nga ndleka hikuva ndhawu a yi hlayisekanga.

Leswi va langutanaka na swona i ku va va va va ri hava vanhu lava va va layichaka hikuva vanhu va ti byerile hi ku khandziya mathekisi na ku request-a ti-Bolt na ti-Uber.

Bazi ndzi ta ri buka hi foni laha va nga ta ya va nga ta tirhisa rona kusuka eLimpopo ku ya eJohannesburg naswona ri ta famba hi ndlela leyi ya ntolovelo leyi va tivaka yona kusuka eLimpopo ku ya eJohannesburg.

Xitichi xi va xi va xi fanekele xi va xi ri na ndhawu yo yo hlayiseka laha vakhandziyi va nga ta va va tshamile kona va nga ta va va yimele mabazi.

Ndzi nga hlawula bazi ra xiyimo xa le henhla leswaku ndzi ta kota ku fika laha ndzi yaka kona hi ndlele ya kahle naswona ndzi ta kota ku va eka xiyimo xa kahle eka bazi ra kona.

A ndzi lavi ku hlayela mali hikuva ku va ka ha ri mpundzu naswona vanhu va va kha va tirhisa timali ta le henhla laha va yi tisaka yi tele ku va ku na ku kanganyiseka.

A va kumi swihunguto hikuva mali yi fanekele yi ringana naswona munhu i faneke a hakela mali yo ringanela.

Ina ndzi yima naswona hikuva va nga ta nghena hi mavabyi ya lava va fambaka na vona hikuva mimiri ya vona yi va yi kurile naswona swi nga ta va easy leswaku va nghena hi mavabyi lama.

Hikuva endzhaku ka xona xi va xi rhwalile timovha ta vanhu vo hambanahambana lava va yaka ematiko ya le handle na mindzwalo ya vona leyo tika.

Ina hikuva ikhonomi ya hina yi le ku tlakukiseni ka swilo naswona na mali ya kona yi faneke yi tlakuka.

Ku fanekele ku thoriwa vatirhi lava va nga ta endla swona hikuva vana va fanekele ku ya exikolweni va hlaya tibuku va ta kota ku dyondzeka.

Ndzi nga ya mahlweni na vutiolori bya mina kambe laha ndzi nga ta kuma kona vanhu ndzi hi laha ndzi nga ta sungula ku endla vulavisisi leswaku i mani a nga yiva xikanyakanya xa mina.

Ndzi nga endla leswaku ndzi fambela ka sayiti ro hlayiseka leswaku ndzi nga ti kumi ndzi vavisekile ndzi vavisiwa hi timovha naswona munhu i fanekele ku mbala reflector leswaku timovha leti ti hundzaka ti kota ku n'wi vona.

Ndzi nga hlawula leyi yi nga le ka nxavo wu vonakala naswona leyi ndzi tivaka leswaku ndzi ta fika laha ndzi yaka kona ndza ha hlayisekile.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku n'wana i fanekele ku khoma mali yo xava swakudya naswona na mali yo hakela laha a nga ta ya a nghena kona a tiphina hi ku vona swilo swo hambanahambana.

Ndzi nga n'wi byela leswaku i fanekele ku nghena ka inthanete ya yena naswona a search vito ra bazi leyi a lavaka ku famba hi yona a nghena laha ku xavisiwaka kona mathikithi a ri xava laha a nga ta fanekele ku hakela hi bangi ya yena thikithi ra yena.

E-e a swi hlayisekanga hikuva ku nga va na tinghozi leti ti nga ta humelela hikuva ku va ku ri navusiku ku va ku nga voniwi nchumu.

Ndzi nga endla leswaku ndzi famba ndzi kha ndzi kuma laha ko wisela leswaku ndzi nga vangi tinghozi lomu emapatwini loko ndzi karhi ndzi chayela ndzi karhele.

Swi nga tiyisisiwa hi ndlela ya leswaku vachayeri a va fanekelanga ku chayela timovha hi xipidi xa le henhla navusiku naswona a va fanekelanga ku chayela va nwile byalwa.

Swi nga endliwa leswaku laha ku tshamaka mabazi ku va na munhu loyi a ma rindzaka naswona ma tshama ma hlayisekile.

Bazi leri ri khoma tikhasimende ta tona kahle naswona va fika laha va yaka kona va va hlayisekile naswona matshamelo ya kona laha ndzeni ya ntofontofo naswona i va i tshame kahle.

Ndzi nga tirhisa bazi ya Luxury leswaku ndzi ta kota ku fika ndzi hlayisekile naswona matshamelo ya kona ya va ya hlayisekile laha u kumaka na swihambukelo ka bazi leri hikuva mi kha mi va mi kha mi famba riendzo ro leha.

Netiweke leyi yi endlile leswaku ndzi ti kuma ndzi nga xavanga bazi ra mina ro ya la thikithi ra bazi ra laha ndzi yaka kona naswona swi vangile leswaku ndzi salela ndzhaku naswona ndzi ya famba hi bazi ro famba navusiku.

E-e hikuva ku nga va na xihoxo xa leswaku van'wana va lava va taka va kha va xava ku va ku ri makhamba lama ma lavaka ku yiva lomu mabazi ya tshamaka kona.

E-e a va fanekelanga hikuva hinkwenu hi fanekele ku hakela mali yo ringana loko swi ta ko khandziya bazi loko hi languta ikhonomi ya namuntlha.

Munhu u fanekele ku fika a veka nhundzu ya yena laha ku tshamaka nhundzu leswaku a nga yi veki hansi laha yi nga ta vavisa van'wana.

Va endlela leswaku va ta kota ku kuma mali yo vonakala kumbe leswaku ku nga vi na loyi a siyiwaka hikuva khombo ri nga ta sala ri humelela loko vona va fambile.

Ndzi nga va byela leswaku i mani vito ra yena naswona number plate ya movha leyi a yi chayela yi ri yini.